Ukuhlanganiswa kobuhlakani be artificial i-AI. I-AI izodlala indima ebalulekile ekwenzeni amadayivesi aqagelwe kakhudlwana, anike amandla ukuzwisisa komuntu siqu ukuxhumana kwe-five G ne-six G. Ukukhishwa kwamanethiwekhi e-five G kuzoqhubeka okunikeza amandla amanani okudlulisa idatha elisheshayo bekezelela okuphansi nokuxhumeka okukhulu. Izinyathelo zokuphepha ezithuthukisiwe ze-biometric ezifana nokubonwa kobuso, izinzwa zeminwe nokuhlonza izwi ukuvikela idatha yomsebenzi.

Dala indawo ephephile ukuthi ingane yami yabelane ngolwazi lwayo ngaphandle kokwahlulela. Hlala uzolile phatha eyami imizwa ukuze unginikeze ukwesekwa nangengqondo, nangeqiniso ukuze ngisize mina nengane yami. Gada umsebenzi ku-inthanethi fundisa mayelana nokuphepha ku-inthanethi, khuthaza ukuxhumana okuvulelekile phakathi kwethu.

Idayivesi ebizwa ngokuthi inkinga izinga lomoya elingelihle elithinta impilo yomphakathi, ikakhulukazi labo abanezinkinga zokuphefumula. Isixazululo iqaphe izinga lomoya inikeza izexwayiso eziqondene nawe, inikeza izincomo, ihlinzeka ngamathiphu okunciphisa ukuxakeka. Njengeminye imizila noma imisebenzi yasendlini inikela kudatha yomphakathi ukusiza ukuhlonza izindawo ezithandwa kakhulu zokungcoza. Izici ukubona idatha isikhathi sangempela, ukuhlanganisa nezinhlelo zokusebenza ezidumile. Ivumelanisa nezilandeleli zokufaneleka.

Umculo olungele ukufundwa umculo wezinsimbi, imisindo yemvelo, umculo wakudala. Ukucabangela okulandelayo i-tempo, khetha umculo one-tempo engaguquki ukuze usize ukugcina ukugxila. I-volume gcina i-volume isezingeni elithokomele ukuze ugweme iziphazamiso. Ukwazana khetha umculo othandwa ingane yakho nejwalene nawo njengoba lokho kungase kuyisize ihlale ikhathazekile.

Ukuhlonza ubuxhwanguxhwangu bakwi-inthanethi qwaba umsebenzi ku-inthanethi bona izimpawu imiyalezo esongelayo ubufakazi bedokhumenti ilondoloza izithombe izithombe. Ukubika ubuxhwanguxhwangu bakwi-inthanethi, bika endaweni vimba noma uthulise funa ukwesekwa xhumana neziphathimandla. Ukukhuthaza abanye, khulisa ukuqwashisa fundisa abanye mayelana nobuxhwanguxhwangu bakwi-inthanethi. Dala indawo ephephile, lapho abantu bezizwe bekhululekile ukwabelana ngezinto ezibakhathazayo. Hola ngesibonelo khombisa ukuziphatha okuhle ku-inthanethi.

Yenza ukuzibandakanya kwabalandeli. Nikeza ngokuqukethwe okuhlukile. Yakha umphakathi ukwabelana ngothando lwabo ngomsebenzi weciko. Qinisekisa ukuthi iseshini ye-Q and A ayimikhothi iciko noma ibeke engcupheni ishejuli yalo ukulinganisela gcina ithoni enenhlonipho futhi ugcine iseshini igxilile.